Kumgidi phaa wangakuthi eMpuma Koloni. Kwakumnandi ke wethu, kunxitywe kakuhle ke yonke into intle, kutyiwa kamnandi, kuphekiwe, kuhonjisiwe kukuhle kakhulu. Hayi ke kwafika ke ixesha lokuba makuxhentswe ke, kwaxhentswa ke kwaxhentswa kwaba mnandi ke. Kwase kwafika le ndoda eyavele yathi yona iyakwazi ukuxhentsa kanti ifuna ukusenzela intsomi. Yafika ke le ndoda izinto ekungamelanga izithathe ke emadodeni, iziphakamisa ke. Iphakamisa iinyawo ke ixhentsa nje ingathi ligeza, singaqondi nathi uba kwenzekani. Yaba sisimangaliso kakhulu ngoba indlela esasiyihleka ngayo le nto, kodwa saphetha sesimangele ukuba lo mntu lo ingabe urayithi na apha entloko okanye akekho rayithi.

Ngombono wam, ndicinga ukuba kungafuneke kuqeqeshwe abantu abatsha ukuze nabo bakwazi ukusebenzisa , ukuzenza ezi ntsimbi. Urhulumente naye angakwazi ukufaka imali yokuba ainveste kwiishophu ezincinci zee-craft work nee-beadwork. Kunyanzelekile ke futhi nokuba itheknoloji neintanethi isetyenziswe ukuze kufundiswe abantu abafuna ukufunda ngalo buchule obu. Enye into ebalulekileyo ke kukuba kufundiswe abantu, kube nee-training ezikhoyo, ii-workshop ezikhoyo zifundisa abantu ngobuchule beentsimbi.

Abantu abathetha isiXhosa ndiyacinga ukuba into abangayenza ukufundisa abanye abantu abathetha olunye ulwimi kukucinezela kolwimi, ngoba amanye , ezinye ii-languages azikwazi ukusebenzisa ugxi nogqi. Kube khona ke abantu abazawufundisa le language ukuze bakwazi ukuva uba kuthiwani.

Mna xa ndicinga indlela endandizive ngayo ngalaa movie le yayiphumile ekuthiwa Inxeba, ndaziva ngathi usiko lwethu luyadeleleka. Ngoba ezinye izinto azifanelanga zibonwe ngabantu, especially thina abantu abangabafazi, amabhinqa. Ziinto ezimele uba zaziwe ngamadoda zingafikeleli kuthi, enzela ukuba singamane sicinga izinto ezenzeka ebantwaneni bethu phayana, sithembe ukuba bakhuselelekile xa besezandleni zaba bantu abaziingcibi. Kodwa ndaphinde ndabona uba liyasifundisa ukuba le nto yolwaluko akufunekanga side siyifake entloko kangaka side caba abantwana bethu bazawulimala, ngoba bakhona abantu abaziingcibi abalimaza abantwana, babafake engciphekweni.

Ukuhamba umgama omde ndingaziva ndidiniwe, ndicaphukile kwaye ndidanile. Kuba ayikho into emnandi ngokuhamba umgama omde xa usiya esikolweni okanye usiya emsebenzini noba usiya edolophini. Alungise nazo indlela ezi ezingahambi kakuhle iimoto. Indaba yetranspoti iyi-problem kakhulu emakhaya.

Into engenziwa babazali ukukhusela abantwana babo kuba bengatshatanga, kufuneke babafundise indlela yokuziphatha. Bahambe bayohlolwa bazilungiselele ukuba batshate belungele imizimba yabo. Bafundiswe naziingozi zocantsi nokumitha. Bafundiswe nendlela yokuziphatha, nokuba akufunekanga uhlale nendoda ongatshatanga nayo.

Eyokuqala, kukuba unxibelelwano alikho apha kule ndaba yeenkokeli. Kufuneke ke kuqinisekiswe unxibelelwano phakathi kwabantu endaweni ukuze kube nokuvisisana. Enye ingxaki ke iba yilena yamamasiko, indlela aphathwa ngayo amasiko wethu nenkcubeko yethu. Kufuneke ke nalapho ke amasiko wethu alandelwe njengendlela elungileyo kwaye kube khona ubulungiswa kuyo yonke into eyenziwayo.